Seo ke se ratang ka mekgatlo ya ditekesi ke hore ba etsa bonnete ba hore re fihla hae re bolokehile. Ba etsa bonnete ba hore tekesi tsa bona ha di tlale ho feta ka moo di tshwanelang ho tlala ka teng.

Ke re tekesi e neng ke e palame le kgale motswalle wa ka. Ke ha lemati lena le bulwa ka terata. Athe fatshe mona teng o ne o bona ka ntle ka mane ha taxi e ntse e tsamaya. Jowee, ke re le ditulo tsa teng, e ne le se nthetse ke tla wa, ebile di kukunela hoo.

Ho elellweng hwaka hore ke nna ya ekeditseng palo hore tekesi imelwe, ke ile ka iphumana ke se ke tshohile haholo. Ke ile ka ikutlwa ke ikwahlaha ebile ke tshwenyehile haholo. Ke ne ke ikutlwa eka ke ne ke le sa lokela hore ebe ke ile ka palama tekesi eno, empa e be ke ile ka lokela hore ebe ke buile hore tekesi e se e tletse. Ka ha ke ne ke potlakile ha nkaba ka bua.

Tjhehe, ditshebeletso tsa di-ambulance ha di kgotsofatse. Dinako tse telele tsa ho fihla ho mokudi, ho dieha ho fihla ho mokudi ya hlokang ambulance ho beha bophelo kotsing. Ho ntlafatsa ditshebeletso tsa di-ambulance mmuso wa rona o ka etsa tse latelang. Ho abela disebediswa tse eketsehileng ho tshehetsa ditshebeletso tsa di-ambulance. Ho kenyeletsa disebediswa tse ntjhafaditsweng. Basebetsi ba eketsehileng le mananeo a ntlafaditsweng a kwetliso. Ho eketswa ha di-ambulance le mokgwa wa moraorao wa ho romela molaetsa ha motho a hloka ambulance. E ka kgona ho fana ka ditshebeletso ka potlako le ka nepo, le hona hore e fokotse nako ya ho emela ambulance nako e telele.

Ke hopola hantle. E ne e le Labohlano, re ne re le leetong le yang Kapa kwana. Koloi e neng re tsamaya ka yona e ile ya hloka ho tshela petrol. Re ile ra kena di-garage-ng mme ke ha re ntse re bolella hore petrol e fedile. Jowee, re ile ra tlameha ho robala hona tseleng moo. Hoba jwale koloi e ne e eme tsi! Re se na le hore na re tla batla thuso kae le ho mang.

E nka se rate ho ba mokganni wa tekesi. Ho ba mokganni wa tekesi ho beha bophelo kotsing jwalo ka ha diqholotso di le ngata mahareng a bakganni. Mme hangata o bo o fumane hore se bile ba bolayane ka dithunya. Tjhe, nka se kgothalletse bana ba ka ho ba bakganni ba ditekesi hore ke baballe bophelo ba bona.

Na o elelletswe hore tekesi ha di sa etsa tjhelete jwalo ka pele? Hape ke utlwile taba ya hore mashodu a utswa ditekesi tsena tse ntjha. Ha ke bone e le monahano o motle hore o ka reka ditekesi tse ding tse ntjha. Tjhehe, taba ena ha e nthabise.

O lokela ho etsa tjena ha sefofane se diehile. Dula o kgobile matshwafo mme o na le mamello ka nako tsohle. Ho dieha ha sefofane ho ka ferekanya motho, empa ho bohlokwa ho dula o kgobile matshwafo kamehla. Tseba ditokelo tsa hao, itlwaetse maano a tieho ya sefofane hammoho le ditokelo tsa hao, jwalo ka mopalami. Hlokomela merwalo ya hao. Dintho tse ka diehisang sefofane ke ha maemo a lehodimo a le mabe, jwaloka diaduma, mehodi kapa lehlwa le leholo. Mathata ka sefofane, jwalo ka mathata a engine. Ho ka ba le tieho haeba ho na le mathata mabapi le kemiso ya basebetsi, jwalo ka kgaello ya bafofise kapa bahlokomedi ba difofane.

Eya, o teng mokganni wa bese eo ke mo tsebang. Ke motho eo ka mehla a dulang a mpeha leseding ka tsamaiso ya dibese le nako tsa teng. O bua le nna hantle a sa nkgarumanye. Mme o etsa bonnete ba hore ha a sa mpone ke kena ka beseng e be wa mphounela ho utlwa hore na e be bothata bo hokae.